Ke nagana gore mo tikologong ya bagodi, bagodi tshwanetse gore ba sa ema di-line ba sa ema di-line ko tleliniking gobane o kry-a ba lwala ba eme line e telele and then go sena motho a tla ba thusa so ke tseba gore batho ba o thusa batho tlamele ba 'ire gore bagolo ba latiwe ko metseng ya bona ba kgone go thusiwa gore ba tlogele go ya tleniking ba tlo ema di-line gobane mmuso wa rona wa go thuse bagolo too much ko sepetlele..

Bagodi tshwan'tse ba tlhokomediwe hae le ko bagoding gobane ditlhokomedi tsa kwa lapeng le ga bagodi ba tlhokomediwang a di tshwane, ka lapeng ba kgona go mo tlhokomela ba bone gore ba dira bjang ba itse gore mogodi gore o rata eng ha rate eng, mogodi o na le bothata ba eng ga ana bothata ba eng and-e ko bagodi ba tlhokomediwang teng ya thusa le yone gobane bagodi ba kgone ba tlhokomediwa ba tseye di-blood pressure tsa bona dipilisi tsa bona gobane ga ba na nako ya gore ba eme tleliniking ba kry-a di-doctor kwa ba leng hona di-doctor di ba sala morago di a ba thusa kwa bagodi ba tlhokomelwang teng gobane ba na le bo sister ba ba thusang.

Jwale he ke bolela gore dilo a di tshwane go na le batho ba ba nang le mekgwa go na le batho ba ba nang le ng mara mohumi tshwanetse a tlhokomediwa ka maikutlo a be le maikutlo gore a be sharp-o gore wa tlhokomediwa gobane bagodi he ba tsofetse ba tlhoka go tlhokomediwa gobane ga ba na maatla a ne ba na leng ona nako ba sale ba bannyane maatla a bona a tsamaya go na le malwetse a ba a etsang maar-a mekgwa tshwanetse e tsamaye le maikutlo and then bagodi ba tlhokomediwe ka lerato.

Lelapa le setšhaba tshwanetse ba tsebe gore bagodi ba tlhoka tlhokomediso, le batho ba tseba gore bagodi ba tlhoka tlhokomediso gobane tshwanetse bagodi ba tlhokomediwe ka tsela e maleba le ka lerato. Gompieno batho ba batla go tlhokomediwa bagodi, bagodi ba ba isa dipetleleng kwa ba tlhokomelang teng and-e ga go maleba bjao ba tshaba di-responsibility tsa gore bona ba tshaba go tlhokomela baemedi ba bona mara mohodi tshwanetse a tlhokomediwe ka lerato ka e le lelapa la gagwe le a godisitsweng ko lona le a godisitseng bana ba gage ko teng.

Kelo tse di tlameleng gore bahodi ba di ko o ke tšhelete ya bona, ke dijo tse di fang maatla, ke ditlhare tse di tla ba thusang gore ba kgone go ba le energy le di-exercise tsa gore ba tsamaisa gore ba sa phela ba le mo mempetong ka tseba gore ba lapile mare tshwanetse ba dire di-exercise tsa gore ba kgone gore otlolola marapo a bone wa gore a siame. Tshwanetse gore ba je dijo tse di siameng, tshwanetse gore ba be le nako ya go robala ya go ikhutsa tshwanetse le gore ba ba fe ditlhare ka nako e e , tshwanetse ba phela ba gore ba check-a di-high blood pressure tsa bona, tshwanetse ba phela bo gore ba na le di-doctor ke ditokelo tsa bona tsa bagodi tseo.

Bana ba mohumi ke bona tshwanetseng ba etse gore bagodi ba tlhokomelwe, tshwanetse ba tsebe gore mohodi tshwanetse a je, mohodi tshwanetse a tlhapisiwe, mohodi tshwanetse a tlhokomediwe, mohodi tshwanetse a jesiwe, mohodi tshwanetse a nosiwe ditlhare gobane tseo di thusa kudu farmily-ing ba tseba gore ngwana ha le teng mo jarateng ba tseba hore o tla thusa kudu a se sharp-o, a sa tsoga pila. Mogodi o tlhoka tlhokomelo e e tswang go bana ba hae le ditlogolo tsa hae tse di tlo thusang gore le ene ka 'tsatsi le lengwe a ba leboge.

Bagodi ba fumana tšhelete e ba e fang ke government-e le president-e ya Aforika Borwa hobane tšhelete eo e bafa gore ba tlhokomediwe ba fiwe dijo tse di mo mmeleng wa bona ba fiwe le gore ba kgone go reka ditlhare ka tšhelete eo le tšhelete ya ka ntlong o re bana ba mohumi ba bereka ba kgona go thusa mo tšhelete ya mohumi e kry-ang hona tšhelete e teng if ba fiwa ke government-e ke ya bona ke pension ya bona gore le bona ba kgone go bona gore ba dira bjang ka dilo tsa bona ba thusiwa ka tsela e jwang ha nnyane ha nnyane mo tseleng tsa bona tla be ba thusiwa bagodi ba kry-a tšhelete ya bona ka from pension fund-e and-e le family e thusa mo e kgonang teng.

Pension -e ya puso ya go tlhokomela batsofe ga e tshwane gobane he a ile ka sepetlele sa bahodi sa o tlhokomediwa tšhelete eo ya pension e ba e tsaya gobane ke yone e tlo thusang go mo rekela dijo le meriane ya ko sepetlele, e thusa le le go patela di sister tse tle ba berekang go tsona. Ha e le gae gona pension fund-e eo e kgone go thusa mo ba kgonang teng e ba rekela dijo, e rekelwa dijo diaparo e mo isa sepetlele e mo isa ditleliniking, e mo rekelwa meriane ha a se sharp-o e mo thusa le mo o a sa kgoneng teng e thusa kudu thata tšhelete ya bone ya pension fund.

Go amogela pension ya ba puso tshwanetse re e amogele ka pelo e sentle e sa robegang gobane tshwanetse re tsebe gore tšhelete eo a se ya rena but ke ya mogodi tshwanetse a tseye a tlhokomediwe ka yona tshwanetse a rekele dijo tsa gore a be le maatla tshwanetse a fiwe meriane tsa gore a be le maatla tshwanetse a fiwe nako, diaparo gore a kgone go apara a kgone go bonagala so tšhelete ya bona ke ya bona tshwanetse e thuse mo ba kgonang teng mare e amega ditlhareng le dijong thata.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama morwalo wa madi mo malapeng le batlhokomedi, ha e fapane gobane ge gore pension fund-o ya bona pension ya puso ya bona ge e le gore e patela motlhokomedi tshwanetse le gore family or ba leloko ba na le tšhelete ya gore ba kgone go fa motsofe tšhelete ya hae ya gore le ene a kgone go ja a kgone go reka meriane a kgone go reka diaparo le ena tshwanetse e bereka mefutafuta mara tšhelete ya pension-e ya puso tshwanetse le gore ba leloko ba e fa mong wa yone gore a kgone go e berekisa ka tsela e e siameng gobane bona ba tseba gore ba dirang ka ditšhelete tsa bona ya motlhokomedi madi tshwanetse atswe from lelokong.